Mna ndicinga uba ibhasi ikhuselekile ngoba kaloku kunetekisi, ngoba kaloku iteksi oodrayiva bayo baqhuba ukungakhathali, bayibalekise yona incinci noba ncinci ke abantu nangeefestile. Kanti ke kwibhasi noko ineentsimbi esikwazi ukubambelela kuzo, esixhathise ngazo xa ngemini kaxakeka, ufumaniseke uba mhlawumbi kwenzeka eso sehlo ukwazi ukubambelela. Yona itekisi kube lula.

Ndicinga uba ikhuselekile eneedekha ezimbhini ngoba nesantya umqhubi ahamba ngaso uyasijonga ngoba kaloku iidekha zimbini, awukwazi ubalekisa kwiidekha ezimbini kwenye ke ungakwazi ufuna ubalekisa. So whatever enokwenzeka kuwe needekha ezimbini, yenzeka ikwisipidi ezisezantsi kakhulu keneedekha eziyi-one.

Eyi! Kwimeko enjalo ndifumaniseke intoba ngaba ndizilibele andinokujika ndibuyele endlini ngoba kaloku iyandityela imali loo nto leyo, iyandityela ixesha. Kungangcono intoba ngaba ndikhuphe le mali seyi kum ndisuke ndibhatale kunento yoba mandibuyele endlini. Ubuyela kwam endlini ndiyawuba leyithi emsebenzini ndiphelelwe nayi bhasi. Ibhasi kaloku ihamba ngexesha ibhasi, akuhleli nje ikhona.

Mna, imeko enjalo ndingamcacisela umqhubi uba eyi, mqhubi ndiyaqala ke ukhwela ibhasi. Ndingabulela kakhulu intoba ngaba unondixolelela ngale mini yanamhlanje khange ndiyazi intoba ngaba kusetyenziswa ikhadi. Ngoku ke ndicela undixolele okanye ndimbhatalise mna ngemali okanye ingomso undibonise indlela yokwenza ikhadi, ndenze ikhadi ukwenzele nam ndifane nabanye abaqhubi kodwa okwa ngoku ndileqa emsebenzini.

Ndingamcebisa ndithi ngumbono omhle kakhulu lowo ngoba kaloku ibhasi xa seyihamba, ihamba nge-stop nexesha. Ibhasi ayifani netekisi izulazule ilokishi lonke, hayi, ayenzi loo nto ibhasi. ibhasi ingqala straight ihambe iye edolophini uba iya edolophini. Ayihambi ingenangena ikwazana nabantu, uba akukho bantu esitopini ibhasi iyahamba.

Yho! Ndingakhubazeka kakhulu ngoba kaloku ndizawube kanti ndizixelele ngento yoba ndiphuma endlini ndileqe ixesha elithile e-bus stop kanti yona ayikafiki and ke ngoku izawutyeba elam ixesha ebesendilibalile mna yoyokufika emsebenzini. Ndingaziva ndikhathazeke kakhulu, ndingaziva ndikhathazeke kakhulu.

Kuloo meko leyo ndingaphela ndihamba ndiyozijonga intoba ngabana andinokwazi uyifumana noba yitekisi. Ngoba ke ixesha ibhasi ifika ngexesha elithile, uba ayifikanga ke ngoku ithi loo nto mna ndiyawulibaziseka kweli xesha ebesendilibalile. So kungabhetele intoba ngaba ndisuke ndizifumane itaxi xa ndikwimeko enjalo.

Hayi, kaloku kwimeko enjalo ilula kakhulu ngoba ezibhasini ukuze ube kanti uyikhwela ugcwala kwayo ayizozitulo, ibhasi ineentsimbi abantu ababambelela kuzo bame ngeenyawo. Ngoko ke mna ndingakhwela ngoba ixesha andinalo ndime ngeenyawo ebhasini kukuze kuhlike umntu, xa kohlika umntu ude uthathe eso situlo sakhe.

Ndingahamba ndibuze udrayiva uba le bhasi ihamba ngaphi, andichazele. Mna ndiyawuthatha isinqumo sento yobangaba ndehlike ndikhangele entsha ngoba le ayizundisa kule ndawo endifuna uya kuyo and izandilibazisa. Ngoku ke ndingenza .